Dumela mohlomphehi, ke le letsetsa tjena hobane ne ke palame ho e mong wa mokganni wa lona. Tjhe, yena o nkgannetse ha monate, e bile ke leboha le ka tsela eo a neng a ntshwere ka yona. Bakganni ba lona ba tseba ho tshwara batho e bile e ka Modimo a ka ba etsa hantle, ba tshware le batho ba bang hantle jwalo ka mokganni wa lona a ne a ntshwere ka teng. Ke ya leboha.

Tjhe, ha ke dumellane le sona hobane ka hare ho renke, ke mono mo o ka kgonang ho fumana ditekesi haholo e bile le thuso e ngata ya hore ditekesi tsa mo o yang di hokae. E be ka thoko ho tshela, o tlameha ho emela tekesi mohla e tlo fetang, hore o tlo kgona ho fumana ya mo o yang. Jwale ha o le renkeng diyekesi di ba teng kaofela tsa moo o ka batlang ho ya teng, e bile ho na le batho ba tla tlang ba tlo o thusa, ba o ise le tekesing eo wena o e hlokang.

Tsela tsa ho itshireletsa tseleng di ngata. Jwalo ka ha o le mokganni, etsa bonnete ba hore ha o kganna, o dula o tlamme lebanta mme ha o tshware le mohala o ntse o kganna, ho qoba dikotsi tseleng. Mme o tsamaye leeto le hantle, le se nang dikotsi.

Seno ha se ya loka hobane mang le mang o na le tokelo ya ho tsamaya le motho eo a mo batlang, e bile motho le ha a sa batle ho palama ditekesi tsa bona. O na le tokelo ya ho e etsa ntho eno ya hore a emele e mong a mo tsebang, le nna jwalo ka mokganni ke mo palamisa ho ba e leng ngwana ka, e leng mme wa, kapa e le moahisane. Motho ha a sa batle ho palama tekesi ha a batle, e bile ha ho na hore ba ka tlore hapelletsa hore re palame ditekesi tsa bona ka nkane.

Ke kile ka palama sekepe Province-ing ya KZN kwana Durban, e le hore ne ke tjhakile ka mono e le lehlabula ke re ke lo phodisa hloho. Ya ba ke palama sekepe e bile e ne le kgetlo la pele ke palama sekepe. Ho ne ho le monate e bile ho phodile, e bile ke ntho e loreng ke ka batla ho e etsa hape nakong e tlang. Ne ke ikutlwa ke thabile haholo, e bile ke natefetswe le ho natefala.

Ke ile ka rata ho sebedisa shopo le ntlwana ya mono, hobane di ne di hlwekile haholo mme le tsela e no basebetsi ba tshwarang batho ka yona ba mono, e ne e kgahlisang haholo.

Ke dijo, metsi, dinwamaphodi le dipompong hore bana ba se ke ba lapa tseleng, ho bane le ho yang ka mpeng hore ba se ke ba bolawa ke tlala. E be le difounu le tsona, hore ba se ke ba bolawa ke bodutu ho bane le hohong ho ba ntshang bodutu.

Ke e sebedise haholo ho ya toropong le mosebetsing, e bile ha se yona fela e finyellang moo, ho ba le di bese le tsona di ya finyella. Empa nna ke rata tekesi haholo hobane ke yona e ngata haholo e bile ke yona e fumanehang ha bonolo.

Maetong a matelele ke ka kgothaletsa batho hore ba tsamaye ka difofane hobane di tsamaya ka pelenyana, e bile di boloka nako. E be le dikotsi ha di ngata haholo moyeng jwalo ka ha di le ngata mona fatshe mona. Jwale difofane ke tsona tse ka bang betere, ho fokotsa ntho tse ngata e bile le nako e bolokeha ha bobebe.

Ke ho ba rekisetsa dijo, dinwamaphodi le dipompong di be haufinyana hore le motho le ha a lebetse ho reka dijo, kapa ha ba tla senwamaphodi a le ka tekesing renking. Ke be ke le haufinyana hore a ka di fumana kapa a fumana sona senwamaphodi.

Dumela Mohlomphehi, ke ho letsetsa tjena ho ba re hloka thuso ka mona. Mohahisane e mong wa rona o wa hloleha mona. Nkgono o re o na le bothata ka sefubeng, e bile ha a kgone le ho bua hantle. Se bile re lekile tse ding tsa dintho, empa ha ho letho ho lokang. Re tlo kopa thuso ka ambulance ka mona, le tle le tlo nka nkgono a lo fumana thuso ka pelenyana. Nkgono o dula malebana le sekolo, e bile le tla fumana ke le emetse ka ntle hore le se ke la feta.